Okungenza ngikhumbule kahle isikhathi lapho ngidlala igeyimu nabangani bami, ukuthi kwakumnandi kangakanani ukuba ndawonye, noma singasekho ndawonye ngokomzimba. Ukuxhumana ngaleyo ndlela, ukuhleka ndawonye, nokusebenzisana ukuze sinqobe izinselelo zegeyimu, kwakwenza sizizwe sisondelene kakhulu. Ngicabanga ukuthi into eyayisijabulisa ngempela ngalawomuzwa wokuba yingxenye yeqembu, ukwazi ukuthi kukhona abanye abathembele kuwe, nawe obathembayo. Ngisho noma kwakuyigemu nje, umuzwa wokubandawonye nokuthi nenza into eyodwa, kwakuwenza ube mnandi kakhulu.

Ngingaqala ngocwaningo lwemakethe oluhlanganisa izindlela eziningi. Okokuqala, ngingacwaninga ukuthi yiziphi izitshalo, noma imikhiqizo yezingadi edingeka kakhulu endaweni yangakithi. Ngingabheka amanani entengo yimikhiqizo efanayo emakethe yendawo, noma ezitolo eziku-inthanethi. Ngingaphinde ngixoxe nabantu abahlala endaweni yangakithi ukuthola ukuthi, yini abangayithanda ukuyithenga uma kukhona umuntu olima imifino, izithelo, noma izimbali. Lokhu kunganginika umbono ongcono ngesidingo sendawo. Ngokwamakhasimende afanelekile, ngingagxila kubantu abalandelayo, imindeni, abantu abanendlela yokuphila enempilo, ama-restuarant amancane, abantu abathanda izingadi. Ngokwenza ucwaningo lwamamakhethe olunzulu, ngingakwazi ukunquma ukuthi yimiphi imikhiqizo engingayilima ukuze ngihlangabezane nesidingo sendawo, futhi ngikhethe amakhasimende afanelekile, kakhulu ebhizinisini lami elisha lengadi.

Ngicabanga ukuthi kunezinto eziningi ezingathuthukiswa emidlalweni yezingane, ukuze kugcizelelwe ubungane nokubambisana ngaphezu kokucintanisa nje. Enye indlela, kungaba ukuxhuma imidlalo lapho izingane kudingeka zisebenzisane ukuze ziphumelele. Ngokwesibonelo, umdlalo lapho kudingeka zixazulule i-puzzle ndawonye, noma zakhe into ethile njengeqembu. Lokhu kungakhuthaza ukuxhumana, ukwabelana ngemibono, nokusekelana. Enye into engenziwa, ukunciphisa ukugcizelela amaphuzu ngamanye, noma izikole ezingaphezulu. Esikhundleni salokho, umdlalo ungagxila ekufinyeleleni umgomo ojwayelekile njengeqembu. Lokhu kungasusa umoya wokucintisa oqondile, futhi kugqugquzeleka ukuthi izingane zisekelane.

Ngingakhetha ukufundisa i-inthanethi. Ngicabanga ukuthi inamandla okuletha imali, ngoba kunabantu abaningi emhlabeni wonke abafuna ukufunda izinto ezintsha, futhi ukuguqula kokufunda, noma yisiphi isikhathi, noma ikuphi. Ngingagxila ezifundweni enginolwazi olunzulu ngazo, njengolimi, izibalo, noma ukubhala. Ngingakha izifundo ezilula ezihehayo, futhi ngizimakethe ezinkundleni ezahlukene ze-inthanethi. Ewezinye izizathu yilokhu, isidingo esikhulu, ukufinyelela emhlabeni wonke, ukuguquka, izindleko eziphansi zokuqala. Ngicabanga ukuthi ngemizamo efanele ukufundisa ihora ngosuku nge-inthanethi kungakhula kube imali engenayo ezinzile.

Lokho kungangenza ngijabule kakhulu, ukushintsha into engiyithandayo ibe indlela yokuziphilisa kungaba yinto emangalisayo. Ngiyacabanga ukuthi kunganginika umuzwa wenjabulo nokwaneliseka ukwenza into engiyithandayo, futhi ngibe ngiyenzela imali ngayo. Ngiyathanda ukubhaka, ngakho uma ngingaqala ibhizinisi elincane lokubhaka amakhekhe amnandi, noma amabhiskidi, bese abantu bayawathenge. Lokhu kungangenza ngizizwe kakhulu. Kungasho ukuthi ngiyakwazi ukwenza engikuthandayo, futhi ngibe ngiyaziphilisa ngakho. Ngicabanga ukuthi into enhle ngalokhu ukuthi, ngiyobe ngenza into engezwani nami ngempela. Akungizwisi njengomsebenzi, kodwa njengokuthi ngiyakwazi ukwabelana ngalokho engikuthandayo nabanye abantu, futhi ngithole umvuzo ngakho. Ngiyacabanga ukuthi ngingaba nomdladla kakhulu ngalomqondo, ukwazi ukuthi into engiyithandayo ingaba yindlela yami yokuphila, kungangenza ngivuke nginethemba nsukuzonke.

Ngikhumbula ngibona ividiyo enkundleni yokuzixhumana yomuntu owenza amakhandlela anamakha ahlukahlukene. Wayisebenzisa izinto ezilulu njengewesoso omdala, izinongo ezomile, namafutha abalulekile. Indlela ayesebenza ngayo yayibukeka ijabulisa, futhi kulula. Lokho kwangigqugquzela ukuthi nami ngizame ukwenza amakhandlela. Ngathenga i-wax, yimucu yamakhandlela, namafutha abalulekile anamakha engiwathandayo, ngilandele izinyathelo ezisevidweni, futhi ngakwazi ukwenza amakhandlela ambalwa, amahle anamakha amnandi. Ngathola ukuthi iqubo iyathokozisa kakhulu futhi iyaphuza. Kwakungijabulisa ukubona into enhle iphume ezintweni ezilula. Ngisho namanje ngisenza amakhandlela ngendlela yokuzilibazisa, futhi ngesinye isikhathi ngiyawaphoha abangani nomndeni. Leyo vidiyo ezinkundleni ezokuxhumana yangivulela umhlaba omusha.